Ngingakuphakamisa kakhulu nami lokho, ukuthi bawafake ama-Wi-Fi kodwa kuningi abangakuzuza ngakho ngoba abantu abaningi uthola ukthi uyahamba ngalelo bhasi. Vele uhamba ngokomsebenzi kuleyo trip, hhayi ngoba nakhu ukuthi nje ukwi-trip yokuya kuyi-tour ukuya emaholidini. Kusawukuthi vele uphume ngokomsebenzi. Uyakwazi ukuthi ehambe ebhasini abe ewuphusha umsebenzi wakhe ngoba ikakhulukazi yonke umsebenzi esiwenzayo isebenzisa ama-laptop sifanele singene kuma-inthanethi. So, nabo kukhulu or okuningi abangakuzuza abamabhasi.

Isiteshi engithanda ukugibela kusona mina nengisijwayele i-Durban Station. Ingoba isona esikhulu kuthina la eThekwini. Yingakho-ke kukuthi yisona engiye ngisibone ukuthi hhayi si-right ngoba ayikho enye indawo or esinye engisaziyo ngaphandle kwaso.

Ukuze ufike ngesikhathi emsebenzini ukuthi uvuke kakhulu noma ngabe bekuthiwe sikhona isiteleka okanye kunesiteleka samabhasi uzame indlela yokuthi ufike esitimeleni. Isitimela sizokwazi ukukubeka ngesikhathi naso kodwa sihamba ngesikhathi siyadinga ukuthi uvuke uzinikele, unikele khona ngoba sishibhile kunezithuthi zomphakathi ezifana namatekisi. Ayabiza kakhulu.

awasigcini isikhathi aba-late nje ngesinye isikhathi ahamba ema efuna abantu. So, lapho isikhathi siyalimala, uyamosheka wena obuthi usayongena. Lapho bona abanandaba ukuthi wena usayongena bakutshela ukuthi vuka kakhulu ukuze ukwazi ukufinyelela lapho oyakhona ngesikhathi. Ayafa futhi amatekisi endleleni. Yingakho nje izona y'nkinga esibhekana nazo zonke nje emgwaqeni ukuthi ugcine ufike late emsebenzini.

Kubalulekile ukuthi uma ngabe ugibele itekisi, uma ngabe usheshe usho kusanesikhathi ungakafiki lapho owehla khona okanye esitobhini sakho. Usheshe usho futhi uma usho ungathi ungaphakamisa izwi uzwakale ngoba kuyenzeka mangabe ukhulume wangezwakala aze adlule nawe esitobhini sakho. Abanye bayakwazi ukuba nozwela bahlehle bakubuyisele emuva, abanye bakushiye lapho abafani.

Ngokwami ukucabanga isiteleka esamabhasi ukuthi yini eyikhozi or isizathu sokuba bateleke ngokwami ukucabanga ingoba mhlawumbe imiholo yabo mincane, bafuna ukwenyuselwa imiholo namabhasi asuke engasevisiwe ngendlela. Engekho sesimweni sokuthi angene emgaqweni nalokho bayakwazi ukukutelekela ikakhulukazi uma umqashi abazwani nokuthi banyusele abasebenzi imali. So, okunye kwezinto ezidala ukuthi kube nesiteleka lezo.

Owami umbono uthi bayasiza kakhulu o-Bolt no-Uber. So, amakhasimende azohlezi ebathanda nokuthi-ke sebenza kube khona iphesenti thizeni, uma ngabe kukuthi bekuwu-hundred randi, be no-twenty phesenti, suthole isaphulelo sika-twenty phesenti. So, uyakhona ukusizakala nokuthi zikufikisa ngesikhathi lapho osuku uyakhona. Azifani ney'thuthi zomphakathi, amatekisi

Mina ngincamela ukuhlala phakathi nendawo nasemuva futhi anginankinga.

Engashintsha isikhathi ahamba ngaso, angasheshe ahambe nokuthi angahambi isikhathi eside asheshe afike lapha eyakhona nokuthi basifakele i-Wi-Fi uma ngabe sihamba ngamabhasi abo futhi ahlale ephephile. Sikwazi ukhonektha kwi-inthanethi singene ku-inthanethi ngendlela esifisa ngayo.

Mina owami umbono uthi kuhle, uthi ku-right kuphephile ngoba kwesinye isikhathi sihamba nabantu abadala, sihamba nabantwana abancane mesigibele amabhasi. So, uma ngabe esebenzisa ikhadi, kuyamsiza ngoba akukho mali azokhala ngayo ukuthi ilahlekile. Kanjalo nabantu abadala ngoba uma sebekhulile bayaba nokukhohlwa nokunganaki nokuba careless-ke kokuthi sebebadala.

Noma ngingenaso isiqiniseko esikhulu ukungena phakathi kuzona kodwa indlela eseziyona zibukeka ziphephile ngoba ney'caba zakhona izivalo zakhona seziyavaleka kanti ilezi ezindala bezingavaleki namawindi ngokunjalo. So, lokho kushukuthi sekuphelile akuzukungena noma ubani ozofike enze ukuthanda kwakhe kubantu.